Kulula ukuthengisa itumato, itapile netswele. Into eyenza kube lula ukuzithengisa ezi zinto kukuba zonke azithathi xesha elide ukuba zikhule, iitapile zizo ezingathatha ixesha elide ukuba zikhule. Enye into eyenza ukuba kube nesikrobo yinto yokuba wonke umntu uyakwazi ukuthenga ezi zityalo, abatyebi kunye namahlwempu bayazisebenzisa ezi zityalo ekutyeni kwabo. Futhi kulula ukuba zifike ezindaweni ezifana nooShoprite kuba ooShoprite bathengisa izityalo, bathengisa ukutya, bathengisa nezinye izinto ezenza uba abantu xa befika bathenge izityalo. Izinto ezifana nenyama.

Into eyenza uba nithenge apha kum kukuba siqashe abantu bakwalapha elalini ukuba basebenze. Ngaloo ndlela uzawube unceda abantu abakwalapha elalini ukuthi bafake ukutya ezuswini zabo. Enye into eyenza uba nithenge apha kum yinto yokuba zonke izityalo zam zinkcenkceshelwe kakuhle ngexesha lokuba zinkcenkceshelwe, zakhuliswa ngexesha lokuba zikhule, zinencasa emnandi ziyanambitheka, futhi kulula ukuba uzifumane apha kum ngexabiso eliphantsi kakhulu.

Ubuxhakaxhaka bale mihla bunokwazi ukuba buthathele abantu imisebenzi kuba bona abudingi ukuba bubhatalwe futhi benza le nto buyixelelwayo ukuba buyenze. Akufani nabantu kuba abantu bona ngamanye amaxesha abafiki ngexesha ekufanele bafike ngalo, ngamanye amaxesha abafiki kwa kwasemsebenzini. Ubuxhakaxhaka bona buzofike buthathe indawo yabantu abangafuni kusebenza. Into ethetha ukuba intswelangqesho izoya phezulu, abantu abazokwazi ukuphila ngabantu abakwazi ukusebenzisa ubuxhakaxhaka.

Kuba nzima ukuvuna xa kuxhaphake imvula kuba izivuno zifumana amanzi zifume, kudingakale ukuba kubekho ilanga futhi ukuze ziphinde zilunge zibuyele esimweni. Iyanceda into yokuba kungabikho mvula ke kuba kaloku xa kukho imvula kuba khona idaka, abantu abakwazi kusebenza edakeni. Futhi imvula imisa intsebenzo ibizokwenzeka ngaloo mini kuba abanye abantu abafuni kusebenza emvuleni.

Ukuba ndinesivuno esikhulu sombona ndingasivuna kwangoko ndisibeke kwindawo ekhuselekileyo, indawo enelanga kodwa iphinde ibe nawo umthunzi. Ndingaba nabaqeshi abazohlala bebeke iliso ukuze bajonge kwambona uthi uyazama ukubola, bawususe bawubeke kwindawo ezawukufanela okanye utyiwe.

Ndithathe isigqibo sokuba ndithenge kubantu baselalini kuba izilwanyana zakhona azihlatywanga iienti, ezinye zazo zihlatyiwe kodwa azihlatywanga kakhulu. Enye into eyenza ukuba ndithenge kwalapha ebantwini kukuba le nyama isuka apha esilarheni isezotyiwa kwangabo. Loo nto ithetha ukuba banokuyithemba ngokuba iyinyama engazukubagulisa.

Okwangoku amanzi esekhona, imvula isanetha ndizofaka amanzi edamini. Uba alikho idami ndizogrumba idami ndifake amanzi apho. Enye into ndizobhatala ezinye iindawo ezigcina amanzi ukwenzeka xa kwenzeka ukuba kube yimbalela ke ndizawuya kubabantu kuba bazawube bebambe imali yam bandinike amanzi. Ukuba abakwazi ukundinika amanzi baphinde babuyise imali, ndikwazi ukuthenga kwenye indawo ezawube inamanzi.

Kufanele kuxhaswe abantu bezolimo kuba xa bexhaswa, intswelangqesho izophela, kuzoba khona amathuba omsebenzi. Enye into amaxabiso okutya ezivenkileni azokwehla kuba kuzawube kukho iindawo ezininzi ezinikisa ngemifuno kunye nenyama.

Inkxasomali evela kuRhulumente iyancedisa kakhulu kuba amanye amashishini awakwazi ukuba akhule abe nabaqashi abaninzi. Ke loo mali leyo uyakwazi ukuthi ikhulise ishishini futhi kuqashwe abanye abantu kwakuyo loo mali, ishishini liqhubeke lisiya phambili.

Iyunivesithi kunye nekholeji zinegalelo eliphezulu kakhulu, elihle futhi, ekuqeqesheni abafundi. Libafundisa ngezixhobo nendlela yokuziphatha emsebenzini ukuba ngumfama .

Izinambuzane ezinokufika ezityalweni zimoshe sikhawuleze sifikelele kuzo ngokuthi sigalele amayeza athile azibulalayo phambi kokuba zikwazi ukutya izityalo. Xa ziqala nje zisiva ivumba lakhona, kulapho zifayo khona.

Kuzoba luncedo kakhulu ebantwini basezilalini kuba bazokwazi ukuthi bangamoshi imali ekuthengeni ukutya. Bazokwazi nokuthi bakwazi ukuthengisa izinto abazilimayo kunye nemfuyo yabo, bafumane imali ekubeni ukuba bebengenazo izityalo bebezokhupha imali. Le nto ithetha ukuba kuzoba khona imali engenayo, ephumayo izoba ncinci.

Kubalulekile ukuba kuqinisekiswe ukuba umhlaba ulungele ukuba kungatyalwa kuba kungenzeka kutyalwe, izityalo ziphume ngendlela engalindelekanga, zingakhuli kakuhle. Ngamanye amaxesha izityalo azinokuvela kwa uvela emhlabeni kuba umhlaba lowo uzawube ungalungelanga ukuba uphuhlise ezo zityalo ekubeni zivele zikhule.